Ku vuyisa ka switimela swi nge vi na mbuyelo lowunene eka va mathekisi, hikuva a va nge he swi koti ku endla mali, naswona vanhu va ta va hamba va famba hi switimela, hikuva switimela swi swi khandziya hi ntsengo wa le hansi. Naswona, va nga ya Joni hi switimela hikuva, ku ya aJoni swa durha swinene kambe hi xitimela, swi na ntsengo wa le hansi. Hikokwalaho va mathekisi va nge he kumi vanhu vo famba hi mathekisi. Hikuva na khale vanhu a va nga fambi hi mathekisi, a va famba hi switimela. Lava va nga fambaka hi mathekisi i vanhu lava vo, va lava ku hatla va fika laha va yaka kona kambe vanhu lava va swi tivaka leswaku xitimela xi famba masiku mambirhi, a va na nkingha va ta khandziya switimela. Va mathekisi drayiva va ta lahlekeriwa ngopfu hi vanhu va vona.

Loko ndzo va na nkateko wo vutisa mutirhi wa swihahampfhuka swivutiso, mayelana na vakhandziyi va swihahampfhuka, a ndzi ta n'wi vutisa leswaku, xana vakhandziyi va swihahampfhuka, loko va u swi vonisa ku yini leswaku, namuntlha i nkarhi i siku ra vona ro sungula? Swin'wanyana ndzi nga ta n'wi vutisa swona, i ku va, xana loko a ri na vakhandziyi lava, a nga chaveli vutomi bya yena xana ke? Hikuva van'wana vakhandziyi, swa endleka i tinsulavoya, i swigevenga kumbe swin'wanyana. Xa makumu lexi ndzi nga n'wi vutisaka xona, i ku va xana vakhandziyi va swihahampfhuka, va ti khome njhani? Naswona va n'wi khome njhani xana ke tanihi mufambisi wa xihahampfhuka?

Minxavo ya mpfhuka leyi fanaka yi hambanile, hikuva, va Uber na vukorhokeri byo fana na byona byi tirhisa system laha minxavo, yi cincacincaka hi kuya hi xilaveko xa sweswi na mphakelo wa vachayeri, eka ndhawu yo karhi. Mphakelo na xilaveko loko ku ri na xilaveko xa le henhla xa ku khandziya, hi nkarhi wa mpfilumpfilu, xiendlakalo xo hlawuleka kumbe maxelo yo biha, na vachayeri vatsongo lava kumekaka, system yi tlakusa minxavo ku hlohlotelo vachayeri vo tala ku, ta eka inthanete no fikelela xilaveko ku tirha kahle ka makete. Madele lowu wa nxavo lowu cincacincaka wu kongomisa ku tiyisisa leswaku vakhandziyi va nga kuma ku khandziya loko swi laveka naswona vachayeri, va nga kumeka. Hikokwalaho, yi durha swinene yi nga minxavo ya yona yi ri le henhla swinene.

Afrika-Dzonga yi nyika, tinxaka to hambana ta vupfhumba. Ku katsa na vupfhumba, ndhavuko, swihari swa nhova, na vupfhumba bya ecology, xikan'we na minkarhi ya maendzo ya laha kaya, na ya matiko ya misava, na vupfhumba bya mabindzu.

Muchayeri lon'wuntshwa leswaku a va a hlayisekile, ndzi nga n'wi nyika milawu leyi. Leswaku a chayeli hi tlhelo ra ximatsi ra patu, a tshami e ximatsini, a hundza exineneni, naswona swipimelo swa rivilo swi va le ka ti khilomithara hi awara. Mabandi ya vuhlayiseki a tshame a wa bohile eka hinkwavo, lava ni lava a nga tshama na vona. Naswona ku tirhisa riqingho leri khomiwaka hi voko loko a chayela, swa hikuva swa laveka leswaku loko a chayela, a va a ri kahle endleleni. Naswona a nga tsutsumi a nga tsutsumi hi matimba, hikuva ku tsutsuma hi matimba, a hi swinene. Ngopfungopfu loko, a ha ri muchayeri wo sungula emagondzweni, hikuva swi nga n'wi endlela makhombo.

Etindhawini ta vaendzi, ku papalata vugevenga ndzi nga byi papalata hikuva swilo swa mina ndzi tshama ndzi swi veke eka ndhawu, leyi nga hlayiseka, naswona laha ndzi va ndzi tshame kona ndzi tshama ndzi, lokulurile rivanti. Leswaku munhu hambi o swi lavisa ku yini, a nga swi koti ku nghena. Naswona, selulafoni ya mina swi lava yi tshama yi ri mavokweni, leswaku loko ku tshika ku ri na muhlaseri, ndzi kota ku fona hi xihatla leswaku ndzi kota ku pfuniwa, naswona, ndzi va ndzi tiva na ndhawu leyi ndzi nga le eka yona leswaku, na loko ndzi fona va kota ku ndzi fikela hi xihatla, va ndzi pfuna. Hi swona leswi ndzi nga swi endlaka a ku papalata, vugevenga eka tindhawu ta va endzi.

Tanihi mukhomi wa tibazi, ndzi nga leswi ndzi nga swi endlaka, ku olovisela vakhandziyi va va tibazi, loko xiyimo xi ri sona. I ku va, ndzi ringeta hi matimba ku tumbuluxa ku humesa tibazi to tala leswaku vanhu, va kota ku, khandziya va enela. Naswona, hikuva ndza swi tiva leswaku eku heleni ka n'hweti, vanhu vo tala va lava ku kuya emadorobeni, naswona va va famba hi tibazi. I ku va, ndzi tumbuluxa ndzi ndzi thola vachayeri vo tala leswaku va ta kota ku chayela mabazi lawa ndzi nga ta va ndzi ma humesile. Hambi ndzo ma humesa mahlayile nyana leswaku ku vanhu, va ta kota ku pfa va pumbeka, a switichini. Hi swona leswi ndzi nga swi endlaka, ku olovisela, vakhandziyi va mina loko xiyimo xi ri sona.

Magoza lawa lawa ndzi nga wa tekaka, ku tiyisisa leswaku ndzi tshunxekile naswona a ndzi borhekanga, eka xihahampfhuka. I ku va, ndzi famba na, phone ya mina selulafoni ya mina. Ndzi faka, tinghoma eka yona leswaku, ndzi kota ku hungasa laha endleleni. Kumbe, ndzi famba na ndzi faka mafilimu kumbe ti-movie, eka foni. Leswaku ndzi langutisa loko ndzi ri karhi ndzi ri endleleni. Hi swona leswi swi nga ndzi endlaka leswaku, ndzi nga borheki. Tanihi munhu, wo rhandza, tinghoma swinene, ndzi vona ku ri swona leswi swi nga ndzi pfunaka. Hikuva loko ndzi ndzi ri karhi ndzi ndzi langutisa mavonakule kwala fonini ya mina, ndzi ta swi kota ku va, ndzi nga borheki. Hi swona leswi swi nga ndzi pfunaka loko, ndzi karhi ndzi famba mpfhuka wo leha.

Kunene ku ti tirh exitichini xa petiroli etlhelo ka ti-freeway hikuva ntirho wa xitichi xa petiroli i ku tirha loko muxavi a lava ku chela petiroli emovheni kumbe u va na vutihlamuleri eka handle ko hlangana na moya na mpfula a swi bohi ku nyuhela loko ku nga ri na vaxavi lava taka ku ta chela petiroli u nga tshama kwalaho u bula na vatirhikuloni ku hambana ni sweswo a ku na ntshikelelo wa ku xavisa, hikokwalaho ndzi nga swi tsakela swinene ku va mutirhi wa ku tirha eka tipetiroli eka ma-freeway hikuva a swi na ntirho wo tala ngopfu naswona u endla swin'wana na swin'wana u lavaka ku swi endla hi nkarhi wa wena loko ku nga ri na timovha leti faneleke ku chela petiroli.

Xitichi xa mabazi lexi hlomisiweke kahle xi fanele xi rhangisa vuhlayiseki bya vakhandziyi, vuhlayiseki ni ku olova swilo swa nkoka swi katsa swihambukelo leswi tengeke, tindhawu to rindza letinene ni swikombiso leswi nga erivaleni swa tindlela ni swiyimiso. Magoza ya vuhlayiseki yo fana na swibasisi swa mavoko na ku basisiwa ka moya na swona i swa nkoka ku engetela kwalaho vuhlayiseki lebyi sirhelelekeke bya mindzwalo, tindlela leti fikelelaka ni tindhawu leti ringaneleke to paka kumbe to veka mindzwalo i swa nkoka swinene leswaku vakhandziyi va va ni ntokoto lowunene ku hlantswa swihambukelo ku tiyisisa leswaku swihambukelo swi basile naswona swi hlayisiwile kahle i swa nkoka eka vuhlayiseki bya vakhandziyi.

Tanihi muvulavuleri wa swibedhlele ndzi vona vadyuhari va xaniseka swinene hikuva va pfumaleka ka switirhisiwa swo swa ku fana na ti-wheelchair minkarhi yin'wani leswi va bohekaka ku famba hi milenge a ndzi kombela ku pfuniwa eka ndzawulo ya rihanyo leswaku ndzi pfuniwa hi tiwilichere leswaku vadyuhari va kota ku famba ha tona hikuva tanihiloko mi swi tiva leswaku xibedhlele xa mina xi na switepisi swo tala vadyuhari va famba ku vava swinene va xaniseka hi matimba lamakulu ngopfu kambe loko a ndzo kota ku pfuneka hi ti-wheelchair a ndzi ta swi kota ku va nyika leswaku va kota ku famba ha tona ku antswiseka vutomi bya vona hikuva masiku man'wana vutomi bya vona byi va byi ri le ka xiyimo ka xiphiqo lexikulu ngopfu.

Ndzo fika exitichini xa mabazi naswona mindzhwalo ya mina yi tika ngopfu xilo xo sungula lexi ndzi nga ta endla xona i ku foyinela lava ndzi nga va siya ekaya leswaku va ndzi hlanganisa na mindzwalo ya mina va ta na swo faka mindzhwalo ya mina kumbe va ta va hlayile nyana leswaku hi ta kota ku faka mindzwalo liya eka swona hi ya ekaya naswona kumbe ndzi xo sungula ndzi foyinela ma uber leswaku ma ndzi teka eka xitichi lexiya xa mabazi va ya ndzi fikisa ekaya kumbe ndzi khandziya xithekisana leswi swi nghenisaka vanhu exikarhi emakaya leswaku ndzi ya ndzi ya fika ndzi badala swimalana switsongo.

Ndza pfumelelana na vonelo leri hikuva vadyuhari va le khombyeni hakunene va hatla va va vabya swinene swilo swin'wana na swin'wana swi hatla swi va hlasela nakona loko vo tirhisa switirhisiwa leswi tirhisaka hi un'wana na un'wana va nga va na khombo ro va na vona va hlasela vuvabyi lebyi lavan'wani byi nga va hlasela kumbe loko vo tshika va tirhisa switirhisiwa leswiya u kuma leswaku a swi basanga kahle kumbe njhani xi nga va endlela mavabyi hikuva vakhegula vo fana na xihlangi lexi xa ha ku beburiwaka namuntlha na vona va lava ku khomiwa kahle va nakekeliwa kahle hi ku hlambanyisa.

Ku va muchayeri a nga karhali ku tlula mpimo i ku va loko ku fambiwa mpfhuka wo leha muchayeri a pfa a humula ku va na nkarhi nyana lowu a tshamaka a tlhelo a humula a dya a nwa mati leswaku a kota ku famba kahle riendzo ra yena hikuva loko muchayeri o va a karhele swinene swi nga endla magondzo laha epatwini naswona swi nga endla leswaku vanhu va titwa va nga hlayisekanga hikuva hakunene va va va nga hlayisekanga muchayeri swa laveka a a a a kuma nkarhi wo wisa nyana loko a famba riendzo ra mpfhuka wo leha swinene. Hi wona mavonelo ya mina leswaku a humula laha ndleleni va va ka va famba kona a nwa mati a dya leswaku a kota ku kuma na matimba yo chayela a ya emahlweni.

leswaku ku va na ku kokela ndzhaku ka ku fambela ka swihahampfhuka eka rivala ra swihahampfhuka hikuva swihahampfhuka swa durha swinene vanhu a va swi koti ku fikelela mali leyi lavekaka ku va va khandziya xihahampfhuka xi va yisa laha va lavaka ku ya kona va tlhela va vuyela endzhaku vanhu loko va hleketa ku khandziya xihahampfhuka i ku va hleketa leswaku mali leyi va nga va ka khandziya hi yona xihahampfhuka yi nga kota ku va xavela swakudya swa tinyanga timbirhi kumbe tinharhu hikokwalaho a va swi koti ku va va fikelela hikokwalaho ku va na ku kokela endzhaku hikuva ku khandziya xihahampfhuka swa durha swinene swi lava onge u na mali yo tala wa tirha eka ntirho lowunene naswona u na mabindzu ya wena hikokwalaho a hi xitalo vanhu va khandziya xihahampfhuka hikokwalaho ku va na ku kokela endzhaku.

Ndzi vona swi fanerile hikuva na vona vatirhi kumbe vinyi va tibazi leti loko va ze va tlakusa mali yo hakela i ku va ku va ku tlakukile petiroli naswona ku va bindzu ra vona ri nga yimi ri kota ku ya mahlweni swi fanerile leswaku va tlakusa mali yo hakela leswaku vakhandziyi na vona va ta kota khandziya va fikelela laha va yaku kona hikuva petiroli yi va yi yi va yi tlakukile hikokwalaho ndzi vona swi fanerile loko a ku nga ri ku tlakuka ka petrol a va nge va tlakuseli timali to hakela kambe na vona va va va ngo swi lava ku va va yi tlakusa va va va lava leswaku ku va na ku tirhisana naswona bindzu ra vona ri ya emahlweni ri nga yi ri nga saleli endzhaku.

Ndzi vona onge ku fanele leswaku ku thoriwa vatirhi lavakulu lava nga kotaka ku tirha ntirho lowu hikuva minkarhi yin'wanyana ho kuma vana lava ku humelela swilo swo karhi va ha ri karhi va va langutisana ni ku vana emagondzweni swin'wanyana i ku va vana van'wanyani va nga kala va nga lavi ku wela hikuva va vona leswaku vatirhi lava va tirhaka e vanhu tintangha ta vona va hleketa leswaku va nge endli swona hikokwalaho ndzi vona onge ku fanele ku thoriwa vanhu lavakulu lava nga kota ku tirha ntirho lowu vana va kota ku nghena va va humula va ta kota ku dyondza kahle va ambala no famba va tirha tindleleni i ntirho lowu a wu fanele wu endliwa hi va hi lava va nga khoma swa mapatu.

Lexi ndzi nga xi endlaka loko ko va ku ndzi humelerile hi khombo leri i ku va ndzi rhanga ndzi langutisa leswaku ematlhelo ya mina va kona vanhu lava va nga ndzi pfunaka xana ke loko onge a va kona kutani ndzi ringeta ku va ndzi fonela maphorisa leswaku ya kota ku ndzi pfuna hikuva laha ndzi nga ta va ndzi ti endlele vuolori kona ku nga va ku ri hava vanhu kumbe ku ri ndhawu yo leha nyana leswaku ndzi nge swi koti ku vuyela endzhaku hi milenge hi swona leswi ndzi nga swi endlaka ndzi va nyika ndlela leyi loyi a nga ndzi yivela a nga kongoma .

Ku famba loko ndzo va ndzi famba hi milenge ekusuhi na patu ku va ndzi kota ku hlayiseka i ku va ndzi fambela laha timovha ndzi kota ti langutanaka na mina ndzi nga pfumeleli leswaku timovha ti ndzi ta hi le ndzhaku hi kona loko swi nga ta endla leswaku ndzi va ndzi hlayisekile loko ndzi ri patwini naswona ndzi fambela ka mulayeni wa lowuya wo wa kerry leswaku ndzi timovha loko ti ta ti swi vona leswaku ku na munhu kambe a nga tlulelanga epatwini hi swona leswi ndzi nga swi endlaku leswaku ndzi va ndzi hlayisekile loko ndzi ri epatwini i swa nkoka ku swinene ku va loko u fambela epatwini u langusana na timovha i nga pfumeleli leswaku timovha ti nga langusani na wena ti ta hi le ndzhaku ka wena.

Budget yo tirhisa bazi ya Intercape Buscor na My Boet yi hambana hikuva Intercape na Busco a swi fani na My Boet machipelo ya swona a swi fani Intercape ya durha swinene naswona mina ndzi nga hlawula My Boet hikokwalaho ko va My Boet yi ta kota ku ndzi susa laha ndzi sukaka ka kona hi mali leyi ndzi nga kotaka leswaku hambi laha ndleleni ndzi kota ku xava swo dya ndzi ya emahlweni kambe Intercape madurhelo ya yona a ndzi nga yi koti kambe na yona yi na madurhelo ya yona hikuva yi na xiyimo xa le henhla ngopfu ku tlula My Boet kambe ndzi nga hlawula yona My Boet leswaku yi ndzi susa eka xifundza xa Mpumalanga yi ya ndzi veka eka xifundza xa Gauteng.